Ukuba ndingaba yinkuku ndingakhetha ukuba yiPotchefstroom Koekoek, ngokuba zezona ezikwizinga eliphezulu kwimveliso yenyama kwakunye neyamaqanda. Ezi nkukhu zilungele ngokufanelekileyo kwimozulu yaseAfrika yaseMzantsi. Ikoekoek ikwaphawulwe ukuba inganyangeka ngakumbi kwizifo kunezinye iinkukhu.

Ukuvelisa kwamaqanda ngamashishini amancinci kunoba negalelo ekukhuleni kwezoqoqosho ngokudala imisebenzi, ukonyusa ukhuseleko lokutya lwasekhaya, ukuvelisa ingeniso ngakumbi kwiindawo ezisemaphandleni ngelixa ikwabonelela ngokutya okufikelelekayo nokusempilweni ngakumbi kubantu abasokolayo. Okokugqibela, imveliso yamaqanda ngamashishini amancinci kunokuzinza ngakumbi kunemveliso enkulu yeqanda njengoko isebenzisa izixhobo ezincinci kwaye zinokuba nobuhlobo obungaphezulu kwindalo.

Into ebangela ukuba le ndlela yokuziphilisa ibe nzima kwiintsapho ezininzi yimveliso ephantsi yefama. Loo nto yenza kube nzima ukuvelisa ukutya okwaneleyo ngapha kokuthengisiweyo. Ezinye izinto kukutshintsha kwemozulu kunye nokunqongophala kwamanzi, loo nto yenza kube nzima ukukhulisa ukutya okwaneleyo. Ukungalingani kwiindawo ezifana nezemali kunye nezixhobo, zonke ezi zinto zigcina amafama ekufikeleleni ngokupheleleyo kwinkqubo yokutya. Imveliso yefama ikwaxhomekeke kumagalelo afana neentlobo zeembewu eziphezulu, isichumisi kunye neenkqubo zonkcenkceshelo. Zonke ezizisombululo zibiza imali eninzi.

Iindawo ezinintsi zomoba zihlala zisetyenziswa njengokutya kwezilwanyana apho izityalo zilinywa khona. Imoba sisityalo esikhulu kwilizwe lethu, sesona sezityalo ezinolona ncedo luphezulu kwi-bio conversion. Njani? Esi sityalo siyakwazi ukulungisa ngokufanelekileyo amandla elanga, i-solar energy, yenye yezityalo eziphambili zokufumana i-foreign exchange. Imoba isinika iswekile, i-molasses kwakunye ne-biogas. Le biogas ke yona isetyenziswa kakhulu kwioyile, ikwasetyenziselwa ukuvelisa kwebhodi, yefayibha, iphepha kwakunye neplastiki.

Ndingavumelana nalo ngxelo nangona ke imfundo esesikweni kwezolimo eyunivesithi ingaluncedo ayiyo tu imfuneko ukuze ube ngumlimi. Nje ngamava okufundiswa ngomnye umlimi nokufunda usenza umsebenzi, ungakwazi ukuba ngumlimi ophumelelayo. Abalimi abaninzi bafunda ngokuthi basebenze kwiifama njengabaqeshwa.

Ndingalima ngokukwam ngoba ukuba ngumlimi kunezibonelelo ezininzi. Okokuqala, ndizoziphatha andizophangelela omnye umntu. Ndizokwazi ukunikezela nangamathuba omsebenzi kubantu basengingqini abangaphangeliyo. Ndizotsho ndifumane nethuba lokusebenza ngaphandle ndikhe ndibethwe ngumoya. Kwaye ndizobanegalelo olubalulekileyo kwinkqubo yokutya ezinzileyo nakunye kuluntu lwasekhaya.

Ispinatshi siyachuma ekukhuleni kumhlaba othambileyo okhululekileyo. Ngoko ke, ndingacebisa alungiselele igadi yakhe ibe nomhlaba otyebileyo othanjiswe kakuhle. Emva koko ke, angatyala imbewu kuloo mhlaba lowo, ayenze xa imozulu ipholile. Umhlaba ungawugalela ubulongwe ukuze uphucule isimo sawo. Injongo yakho njengomlimi wespinatshi kufuneke ibe kufikelela kwi-PH ephakathi kwe-six point five kunye ne-seven point zero kumhlaba wakho. Esi sityalo siyawathanda kakhulu ke amanzi, ngoko gcina umhlaba wakho enamanzi kodwa ke ingabi ludaka. Ngoko ke, ungankcenkcesheli kakhulu, ispinatshi sidinga ukubethwa lilanga iiyure ezisuka kwezintandathu uyotsho kwezisibhozo ngemini.

Andiqondi mna ndingakwazi. Okokuqala, akukho nto indidika njengesaa sikhalo senziwa yinkuku ekuseni, andiziboni ndivuswa yiloo ngxolo mna qho. Ndiyavuma ke, kodwa ukuba ukuvelisa amaqanda akho ngokuthi uzikhulisele iinkukhu kunganomvuzo omkhulu. Kodwa ke, ndikwava ukuba akukho lula kwaye kufuneka umntu azinikezela ngexesha lakhe kwakunye nesihoyo mihla ngemihla.

Hayi, yintloni, inene kaloku andinokwazi mna tu ukuncedisana neenkomo ezithethayo. Ndizoyitya nini inyama xa ndizawube ndichithana nesithukuthezi ekuncediseni nazo ekuphumezeni izicwangciso zazo? Ndiyithanda kangaka inyama, umqwayito, ubisi kwakunye yonke enye into ephuma enkomeni. Hayi, ibhozo enkomeni kuloo ndawo, mntasekhaya.

Ebusika ungavuna amazambane, ibhitruthi, iminqatha, ispinatshi kwakunye namatswele. Kweziqhamo ungavuna iorenji, ilamuni kwakunye namanye ama-apile.

Ndinganalo ixhala elincinci nangona ke iihagu izizilwanyana ezithanda ukudlala, zinobuhlobo nabantu kwaye zikrelekrele, kangangokuba ndithanda ukuthi uba zogqitha nezinja ngobukrelekrele. Ziyathanda nokubanjwa kodwa ke azilungi kakhulu ebantwaneni. Iihagu zithanda ukuluma kwaye xa zikulumile zisusa loo ndawo iyilumileyo kwisikhumba sakho. Ndlela le zithanda ngayo ukutya azifuni nokuphazanyiswa xa zisitya. Ukwenza oko uyawube uyazityhalisa okanye uyazilumisa ngaloo hagu. Funeka ukhumbule ukuba iihagu zinamandla kwaye zomelele, ngoko zingamonzakalisa umntana uba zinomtyhala. Uba ziziva zisoyika xa zisitya ukutya kwayo okanye zihleli nabantwana bazo, zisabela ngendlela yokuzikhusela.

Ukunika umvuzo ofanelekileyo kubasebenzi basezifama ingaba nomphumo omhle kakhulu. Xa bebhatalwa kakuhle abasebenzi badla ngophangela rhoqo, akuzubakho mfuneko yokuhlala nje ufundisa uqesha abantu abatsha kuba abantu beyeka oko. Le nto ingaza nezibonelelo ezininzi njengemveliso, isimilo esiphuculiweyo sabasebenzi kwakunye nendlela yokuziphatha efanelekileyo emsebenzini.

Ukuthintela ukusasazeka kwisifo esibulele ezoo nkomo, ndingaqala ngohambisa iinkomo ezifileyo kude lee kunemfuyo yam. Ndingajonga nayiphi na imiqondiso yokugula okanye yokuziphatha okungaqhelekanga kwiinkomo ezi ziseleyo. Ndingabhala phantsi ixesha, imini kwakunye nazo naziphi na iinkcukacha ezifanelekileyo malunga noko kufa kwezoo nkomo. Ndingandula ke ukutsala umnxeba kwiofisi yezempilo yezilwanyana.

Ukufuya amahashe kufuna ixesha elinintsi lokuzibophelela. Loo nto ibandakanya imisebenzi yemihla ngemihla njengokuyityisa rhoqo, ukucoca izitalali yazo, ukuzilungisa kwakunye nokuzilolonga. Amahashi ayathanda ukukhawuleza ukuthatheka kwizifo ezohlukeneyo kunye nokulimala. Zifuna uhlala uzijonga impilo yazo rhoqo, ugonyo nokukhutshelwa ingqalelo.

Ukugonywa kwemfuyo kubaluleke ngakumbi kangangokuba wonga imali enintsi kakhulu ngokuthi ugonye kunokuba ubhatale iinkuntyula zeemali ekunyangeni eso sifo sawube sihlasele imfuyo yakho. Oku kugonya kuthintela izifo ezinobungozi nezibulala imfuyo ukwakhusela impilo yoluntu ngokuthi uqinisekise impilontle yemfuyo yakho.